Ndzi nga n'wi vutisa leswaku swi koteka njhani ku tlakula xihahampfhuka xi kota ku haha na ku kota ku xi phatsamisa ehansi.

A ndzi ta tsakela ku ya eEgypt ndzi ya vona ti-pyramids hikuva ndzi munhu loyi a tsakelaka makhumbi ya ti-pyramids swinene.

Swi ta vuyerisa vaaki hi tindlela ta ku hambanahambana. Xo sungula laha ku nga na rivala ra swihahampfhuka swi tisa nhluvuko eka vaaki va le ndhawini ya le kusuhani. Xa vumbirhi loko vaaki va suka laha va sukaka kona hi xihahampfhuka va fika va phatsama eka rivala ra ra swihahampfhuka ra le kusuhani na le makaya ya vona swi ta endla leswaku mali leyi a va fanele ku yi tirhisa ya ku hakela mabazi va va va ta va va nga yi tirhisi naswona va to famba hi milenge kumbe va teka mali va hakela xibazana kumbe va va va va teriwa hi maxaka ya vona kwalaya erivaleni ra swihahampfhuka.

Xo sungula ndzi ta n'wi vutisa hi leswi vakhandziyi va faneleke ku swi chela endzeni ka tibege ta vona na leswi va nga fanelangiku ku swi chela endzeni ka tibege ta vona. Xa vumbirhi ndzi ta n'wi vutisa hi mambalelo ya vakhandziyi. Xa vunharhu ndzi ta n'wi vutisa hi timhaka ta nkarhi lowu ndzi faneleka ku fikaku hi wona erivaleni ra swihahampfhuka.

A ndzi se tshama ndzi ya erivaleni ra swihahampfhuka kambe ndzi ehleketa leswaku rivala ra swihahampfhuka i ndhawu leyi yi nga na minawu leyi tekeriwaka nhlokweni swinene naswona ku tlula yona swi na khombo swinene naswona swa khomisa hi maphorisa. Xin'wana rivala ra swihahampfhuka ndzi hleketa leswaku i ndhawu leyi yi nga na mabindzu yo tala swinene hikokwalaho ka ku i ndhawu leyi tshamaka yi tele hi vanhu ende yi tshama yi ri karhi yi tirha mikarhi na mikarhi i ndhawu leyi yi endlaka leswaku vanhu va va na mitirho ku va kahle ndhawu leyi nga kula i ndhawu ya ku basa i ndhawu ya kahle.

Ku hlwela ka swihahampfhuka swi na switandzhaku swinene swi endla leswaku rhandi ya tiko kumbe mabindzu swi yimanyana kumbe swi wa leswi swi endlaka leswaku rhandi ya tiko yi kota ku tlakuka leswi endlaka leswaku swa swakudya kumbe leswi swi xaviwaka exitolo kumbe eka mabindzu swi durha.

Magoza lawa ndzi nga ma tekaka leswaku ndzi nga borheki eka xihahampfhuka xo leha i ku tlanga tinsimu hi selulafoni ya mina ku vona tivhidiyo hi selula ya mina na ku tlangatlanga hi foni ya mina leswaku ndzi nga borheki.

Ku va ku ri na mavhengele yo xavisa swakudya erivaleni ra swihahampfhuka swa vuyerisa swinene eka n'winyi wa ndhawu hikuva vanhu loko va xava swakudya va fika va tshama endhawini ya yena swi endla leswaku a kota ku endla mali. Vafambi na vona vafambi va va va karhele va ri karhi va suka etindhawini leti ti nga le kule va va va ri na ndlala se loko va fika va xava swakudya va dya swi endla leswaku va va kahle. Eka n'winyi wa rivala ra swihahampfhuka swi endla leswaku a endla mali leyi endzhaku ka yona a kotaku no holela vatirhi naswona mavhengele lawa ya nga ya nga eka rivala ra ra swihahampfhuka ya swi kota no kota ku hakela mali ya xibalo leyi loko vanhu va kha va xava swakudya eka ndhawu leyi va hakelaka yona.

Vukorhokeri bya mabazi byi tshembekile swinene etindhawini ta ka hina ende vukorhokeri bya wona byi ta hi ntsengo wa le hansi swinene lexi ndzi nga xi cincaka ndzi nga cinca mafambelo ya mabazi naswona mabazi ya fanele ku nghena tindhawu hinkwato leswaku vanhu hinkwavo va ta kota ku fikelela ku ya lomu va yaka kona.

Ku fanele ku simekiwa na na mikarhi lowu mabazi ma fikaka hi wona ku tlhela ku va na tindhawu leti mabazi ma faneleke ku yima eka tona hi mikarhi yo karhi.

Vukorhokeri bya mabazi lawa yo ka yi nga tshembekiki eka vanhu lava titshegeke hi wona a swi va khumbhi kahle hikuva swi veka vutomi bya vona eka nxungeta naswona a va koti ku fika emitirhweni kumbe lomu va yaka kona hi nkarhi lowu va nga fanele ku fika hi wona.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku bazi leri ndzi nga ri tirhisa ri ve na ku hlwela leswi nga endla leswaku ndzi nga ha swi koti ku fika entirhweni hi nkarhi naswona ndzi kombela rivalelo.

Ndzi titwa ku ri mhaka ya kahle hikuva vanhu van'wani va tirhisa mabazi yo karhi leswaku va ta ya va ya khandziya mabazi yo karhi. Leswi endla leswaku loko va kota kusuka nimixo va khandziya mabazi yo karhi swi endla leswaku va kota ku fika hi nkarhi eka mabazi lawa va yaka va ya ma khandziya leyi va yaka kona ni vatirhi lava kotaka na ni vatirhi lava nghenaka nimixo swinene va swi kota ku khandziya mabazi lawa va kota ku fika entirhweni hi nkarhi.

Ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle hikuva mabazi lama hi ma hisaka hi mona ma tlhelaka ma hi pfuna naswona loko hi hisa mabazi bazi lama swi nga endleka swi hi tekela malembe ku kuma mabazi yan'wana kumbe hi hetelela hi ku va hi nga ha kumanga yan'wana mabazi.

Lexi ndzi nga ta fanele ku xi endla ku olovisela vakhandziyi ndzi nga endla leswaku ku va na tiawara leti vakhandziyi va faneleke ku khandziyaka hi tona mabazi ene tiawara leti ti fanele ti va ti hambanile hi tiawara timbirhi ntsena leswaku hinkwavo vakhandziyi va kota ku kota ku fikelela ku khandziya mabazi va fika lomu va yaka kona.

Xo sungula ndzi ta hlamusela meyara hi ta ku biha ka mina xa vumbirhi ndzi ta n'wi hlamusela na hi xiphiqo xa leswi swi nga endla leswaku ndzi tikuma ndzi ri ku biweni. Xa vunharhu ndzi ta lemukisa meyara leswaku a vekela mavoni eswitarateni leswaku ku voninga eswitarateni leswaku vanhu va ta kota ku famba kahle naswona na lava kotaka ku chayela tibayisiri va ta kota ku chayela kahle va nga tlumbani na vanhu epatwini hikokwalaho ka ka munyama.